Ke ne ke tshogile, e le tota ke ipotsa fela gore fa go ka direga kotsi kgotsa sengwe se se sa siamang, go tlile go direga eng ka nna. Ke ne ke fofela kwa nageng ya America.

Ke toro ya me go ipona ke pagame sefofane, nka rata go pagama sefofane sa batho botlhe.

Sa ntlha o tlhoka go reka ticket-e, mme morago o ye kwa lefelong la boemelafofane teng ko o o tla bona sefofane se se yang kwa Nigeria. Mme ka tsela e e tshwanang, fa o fitlha kwa Nigeria, o tlile go fologa kwa boemelafofaneng, mme morago o tla batla sepalangwa se se tla go isang kwa o yang teng.

Bese ke sepalangwa se se nang le thulaganyo. Fa e beile gore, ka nako ya gore e tla bo e fitlha kwa lefelong le le rileng, go nna fela jalo. Nna ke rata thulaganyo ya dibese ka ntlha ya yone, nako le gore e sireletsegile.

Ka dinako tse dingwe, ke tla bo ke leka go reka ka inthanete. O fitlhele nako tse dingwe tsebe ya bone e sa dire, kana gone ke sena data kgotsa inthanete le bonya.

Mokgweetsi yo o siameng ke yo o obamelang melao le matshwao a tsela, ebile a le boikobo, a bua sentle le bapagami.

Go ka direga dikotsi tse dintsi tota, tseo di sa lebelelwang. Dikotsi tseo di ka akaretsa go gobala ga batho kana gone go tlhokafala ga batho. Se batho ba ba yang tirong ba ka itemogelang sona, fa go na le seteraeke tsa dibese, ke go sokola ka tsa sepalamo. Mme seo se feleletsa se dirile gore ba fitlhe thari kwa ditirong, kana go sa ye gotlhe lele.

Go le gantsi re reka di-ticket-e tsa rona mo inthaneteng, ka jalo motho wa bo a setse a itse gore bese ya go tla ka nako mang. Fa e le gore bese e go ema ka dinao, o tshwanetse go kopa kopo ya madi a gago kgotsa go fetola letsatsi le nako le o tsamayang ka lone.

Ee, bese e tlile yang, ntshiya ka lebaka la go sokola ka sepalangwa go tswa mo ke neng ke le teng go ya kwa toropong e e gaufi, e leng gore ke a go palama bese kwa go yona.

Di tlile di a nna teng morago-rago kwa, go le gantsi maitemogelo ke a seng monate ka lebaka la gore batho ba amega ka bontsi. Go akaretsa bapagami, bapagami ba ka nna le kgwetlho ya go bona dipalamo. Ka dinako tse dingwe ba bangwe ba ya ditirong mme o fitlhele ba tsena thari kwa ditirong, kana gone go sa ye gotlhelele ka ntlha ya sepalamo.

Bese e dirisiwa ke batho ba le bantsi, ke gone mo ka moo e tlhokang go dira thulaganyo gore go tlile go palamelwa kae, ka nako mang. Ka jalo, e ka se tsamaye tsela le tsela e pega batho.

Ee, tlhwatlhwa ya dibese e kwa tlase fela thata. Ka jalo nna ga ke bone e nkama ka gope, ka gonne ke kgona go itumelela, ebile ke itumelela tlhwatlhwa ya teng.

Ke e lekanyetsa go robedi ka gonne e bonya mo tseleng, e tsaya sebaka go ya go fitlha kwa lefelong le le rileng.

Seo se kgoba marapo e le ruri, ka gonne bese e le yona e ke ikanetsweng. Se ke tla se dirang ke go bona gore ke ka bona ka e sepalamo se seng.

Go tsamaya ka dinao ka tsela ya go ikatisa, ebile go kgethegile fela thata mo tikologong eo ke dulang mo go yona.

Ee, ke itse letshwao la batsamaya ka dinao. Matshwao a mangwe a ke a itseng gape, ebile ke a dirisa gangwe le gape ke letshwao la boto ya go ema.